Batho ba ba nang le bogole ba ka tshegediwa ka go ba reetsa, go ba kgothatsa, go bafa didiriswa tse di ba nolofatsang botshelo le go ba akaretsa mo ditirong tsa setšhaba. Tshegetso eno e tla ba thusa mo mmeleng le mo maikutlong.

Boleng jwa tlhokomelo mo dipetleleng tsa poraefete bo ka nna botoka go feta tsa setšhaba ka ntlha ya ditiriso tse di siameng, basebetsi ba lekaneng le nako e khutshwane ya go letela. mo tsamaisanong ya setšhaba tlhokomelo e ka nna mo tlase ka ntlha ya go tlala ga balwetsi, go tlhoka didiriswa le tlhokego ya badiri. Pharologano eno e bakwa ke dipalo tsa madi, taolo ya tsamaiso le tsela e ditirelo di abiwang ka yone.

Ee, go bona motho yo o nang le bogole a sa tshwarwa sentle go botlhoko ebile go a tshwenya. Go baka maikutlo a kwelobotlhoko, go tlhoafala le go batla go ema nokeng ya gago. Go bontsha botlhokwa jwa go tlhompha le go tshwara mongwe le mongwe ka seriti.

Tshotlakako ya basadi le bana e ama boitekanelo jwa tlhaloganyo ka go baka letshogo, kgatelelo ya maikutlo le go ineela. Puso e leka go lwantsha seno ka melao le ditlhopha tse di tlhokomelang bašwa le basadi fela go sa ntse go tlhokega tiro e ntsi. Ba ka baka ka go tsenywa mo kgolegong, go duela kotlhao le go amogwa ditshwanelo tsa bona tsa loago. Go tlhokega kgalemelo e e tlileng le thuto go fokotsa diphoso tseno.

TB, tsamaiso ya bolwetsi jwa legono. Ke bolwetsi jo bo fetisang, jo bo bakwang ke kokwanatlhoko e e bidiwang micro bacterium tuberculosis. Bo ama mafatlha, segolobogolo di tsa mpa, mmele kgotsa . Bo fetela ka moya fa motho yo anang le TB a hema kgotsa a kgweetsa. Matshwao a yone a akaretsa go kgweetsa nako e telele, go bosigo o fokola mmele le go latlhegelwa ke keletso ya dijo. TB e ka alafiwa ka meriana ya TB mme kalafi e tshwanetse go dirwa ka botlalo go fola.

Ke ka re go batho bao ba tshegang bao ba ba nang le HIV gore ba tlhokana le temogo le thuto. Go tshega mongwe ka bolwetsi ke kgethololo e botlhoko e e ka senyang seriti sa motho. HIV ke bolwetsi jo bo ka laolegang, mme batho ba ba nang le jone ba na le tshwanelo ya seriti le tlotlo jaaka mongwe le mongwe. Maikutlo a me ke gore re tshwanetse go bontsha kutlwelobotlhoko thuso le tlotlo e seng go nyatsa.

Mefuta ya tsietso ya kalafi e akaretsa ditlhare tse di seng tsa nnete, batho ba ikgang e le dingaka le go utswa tshedimosetso ya botsogo. Batho ba ka itshireletsa ka go dirisa ditirelo tsa semmuso, go tlhatlhoba kitsiso le go se dumele sengwe fela mo inthaneteng.

Go tokafatsa ditirelo tsa kalafi go thusa ka go netefatsa gore balwetsi ba bona thuso ka bonako, ba fiwa kalafi e e maleba le thuto ka botsogo. Seno se ka thibela malwetsi a a jaaka sukiri le kgatelelo ya madi go nna mašwi mme sa tokafatsa botshelo jwa malwetsi.

Metswedi ya tshedimosetso ya inthanete e ka tsietsa batho ka go phatlhalatsa tshedimosetso e e sa tlhatlhobiwang kgotsa e e sa boammaaruri ka botsogo, jaaka ditlhare tse di sa netefadiwang. E ka bona molato ka go baka kotsi mo botshelong jwa batho go felela ka go tlhotlhiwa, go tsenywa mo kgolegong kgotsa go kwalwa ditlankana tsa yone ke balaodi ba ikemetseng.

Mo Aforika Borwa motho o simolola go amogela madi a pension-e fa a setse a le dingwaga di sixty. Dingwaga tseno di tlhophilwe ka gonne ke nako e bontsi jwa batho ba ntse ba a tlogela go dira ka teng mme ba tlhoka tshegetso ya madi go tswelela ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Ke maano a puso a go thusa batho ba ba godile go tshela ka seriti.

O ka laolwa go ngomoga le go tlhobaela ka go buisana le ngaka ka metlha, ka go ja dijo tse di siameng le go ikatisa, ka go batla tshegetso mo lelapeng kgotsa setšhabeng, ka go akanya sentle le ka go batla thuso ya monagano fa go tlhokega.

Dingaka tsa setso le tsa gompieno di ka dirisana mmogo ka go buisana le go tlhaloganya mekgwa ya kalafi ya mongwe le mongwe. Fa ya ditlhare tsa setso go netefatsa di bolokegile ka go aga maano a kopanelo mo ditirelong tsa kalafi, go ruta setšhaba ka ditirisano eno le go tsenya dingaka tsa setso mo dipuisanong tsa botsogo le dipatlisiso. Seno se ka tokafatsa tlhokomelo ya balwetsi ka tsela e e kopanetsweng le e e nang le tlotlo.

Fa o na le bolwetsi jwa sukiri o ka lemoga ka matshwao a a jaaka go nyorwa thata, go nwa metsi thata, go ya ntlwaneng ka metlha, go lapa thata le go fokotsega ga boima jwa mmele. Kgato ya ntlha ke go ya ko ngakeng go dira diteko tsa madi, fa o netefadiwa o tshwanetse go ja dijo tse di laolwang, ikatise mmele, tshola melemo ka thulaganyo le go eta ngaka ka metlha.

Ditirelo tse ke di ratang mo dipetlele tsa poraefete ke tlhokomelo e e potlakileng, ga ko letelelwe lobaka lo loleele, boitekanelo jwa ditokologo, dipetlele di phepa ebile di na le didiriswa tse di siameng, tshireletso le seriti sa balwetsi, balwetsi batlhokomelwa ka tlotlo, dijo tse di nang le poelo. Dijo di phepafetse, di monate ebile di tlhokomelwa sentle. Ke ne ke sa batle go latlhegelwa ke ditirelo tse di tse di bontshang tlotlo le tlhokomelo e e kgethegileng.

Ee, go na le dithibelapele tse di tshwanetseng le tse di sa tshwanetseng go dirisiwa ke basadi ba ba nang le HIV tse di ka dirisiwang ke kgotlhopo di thibela HIV le malwetsi a mangwe a a fetelang ka tlhakanelo. IUD, Intrauterine device e bolokegile ebile ga e tshwanetse. Injectable contraceptives, di thusa mmele o sa tshwane go tsalana ka tsela e bolokegileng. Tse di tlhokang tlhokomelo, dipilisi tsa thibelo ya boimana oral contraceptives di ka fokotsa tiriso ya meriana ya HIV kgotsa ya o baka diphetogo mo mading. Basadi ba tshwanetse go buisana le ngaka pele ga go dirisa dithibelapele gore ba bone tse di sa siamang seemo sa bona sa botsogo.